Imisebenzi evame ukudalwa ngokusingatha umcimbi wezemidlalo wamazwe ngamazwe eNingizimu Afrika, kuye kube ama-security, ama-security-ke iwona aqikelela ukuphepha kwabantu kuphinde kuzoba aba-clean-a, kuphinde ibona aba-clean-ayo bakhuculule indawo lapho umdlalo uyobe ubanjelwe khona. Kuphinde kuzoba yilabo abasuke begadile bekhombisa i-crowd ukuthi ingena ngakuphi, ishona ngakuphi uma iya ngaphakathi e-stadium lapho iyohlala khona.

Ngingamchazela ukuthi kubalulekile ukuzimbandakanya ezintweni ezisuke zenziwa emiphakathini. Ngimtshele ninesizathu esadala ukuthi lelo qembu lize lisungulwe. Ngitshele ukubaluleka kwalo iqembu, ngimazise ukuthi uma ekulona iqembu usuke ezomela indawo yakhe naye.

Yebo, ukhona umuntu engimaziyo owaphumelela empilweni ngenxa yezemidlalo, futhi baningi kakhulu.

Yebo, zikhona ezinye iy'ndlela okungenziwa ngazo uma kungakhiwa o-recreational centre, mhlawumpe lapho kuthiwa khona mhlampe kuba khona i-registration fee ekhokhwayo, ukuze leyo mali izosiza ukuthi nayo phela indawo iqhubeke isebenze nabo bakhokhele nabo, ngisho nalezo zinsiza kusebenza ezisuke zidingakala. Uma kungakhiwa indawo ekanjalo lapho khona umuntu afike abhalise angene ngaphakathi mase eyabona ukuthi ikona kuphi angakuzama okungahambisana naye ngaphakathi kuleyo-recreational centre. Kube khona abantu abasizayo, kube khona ama-profesional photographer kube khona ama-musician a-professional-i azobathorisha, abaxoxele kabanzi ngohambo lwabo and then umuntu abone ukuthi ngabe uzozwana yini naleyo nto.

Bangawugqugquzela ngokuthi basakaze, basakaze emsakazweni. Baphinde futhi kubhalwe ngawo ey'nkundleni zokuxhumana ezifana no-Facebook-i, no-Instagram no-Twitter. Kuphinde futhi kube ukunamathiselwa kwama-poster ezigxotsheni zezitolo, wonke umuntu ukuze ezokwazi, ezokwazi ngalowo ngalo mcimbi ozoba khona.

Bangafunda ukuthi kubalulekile ukuzigcina nje u-busy kukhona into oyenzayo, ngoba uma uhleli ungenzi lutho ugcine usucabanga ukwenza iy'nto ey'rongi. Abantu bagcina sebezibandakanya ebugebengwini, abanye bagcine sebey'mbandakanya kwezocansi, bagcine sebethola iy'ngane bengalindele bagcine sebethola amagciwane, ngenxa yokuthi isuke ingekho into abazoyenza ezobakhipha bebe be-busy.

Izikole into ezingayenza eyokuthi. imidlalo le esuke ikhona abayenze ijabulise iy'ngane, ingabe isiba mayelana nokuncintiswana kuphela, kodwa akube imidlalo abazoyenza kube imidlalo izingane ezizoyijabulela, zigqugquzeleke nayo ukuyenza leyo nto leyo, zibuze ey'nganeni ukuthi kungaba yini ezingajabulela ukuthi ziyidlale nazo? Bazivumele nazo ukuthi zikhulume ukuthi zona besifisa ukuthi kube imidlalo ekanjani ezingayidlala.

Into esingayenza eyokuba, bahlezi bephrakthiza njalo, bahlezi bephrakthiza njalo, ukuze bagcine bebhukuda ngelinye izinga. Umuntu angayiswa umuntu kwikhompethishini engakakulungeli ukuthi abhukude umuntu. Abuzwe futhi naye lo ocishe wakwaliza ukuthi kungabe inkinga ibekuphi? Ukuze bezokwazi ukuthi kulungiswe kanjani.

Cabanga ukuthi kuyafana konke ngoba yonke le midlalo le sihlale siyibona komabonakude nabo banayo ibhola ley'nyawo unobhutshuzwayo ukhona, kuzoba okhilikithi kukhona, kuzoba o-basketball-i kukhona ngicabanga ukuthi konke kuyafana mhlampe into esingahluka eyokuthi ama-safety gears, iwona-ke angahluka ukuthi kwamanye ama sports izikole zisuke zingenawo.

cha, angisiboni isidingo saloko ba-right beqhudelana nezinye iy'kole nje khona emagrawundini esikole, iphelele khona. Ngicabanga ukuthi uma sesengena nakoma-inthanethi o-online gaming singakhanda ngisho udweshu khona ey'nganeni, into ekanjalo.